Re se re na le dihora tse ka bang tse pedi re emetse terene. Mme mabaka a rona jwale a se a fetile. Re ne re botsa hore na e be ho etsahalang ka terene? Le hore na re tla thola ditjhelete tsa rona hobane re se re patalletse terene pele?

Nna nkeke be ka palama tekesi ena, bophelo ba ka bo kotsing. Ka se tlo palama sekorokoro re eme nako ekana-kana. Taxi ena ha e maemong a hore e ka palamisa batho. Nna le tla ntshwarela sefapano ha ke tlo palama taxi ena nna.

Ke hore ke behe maikutlo a ka fatshe, ke heme hantle. Mme ke ele hloko ntho tsohle tse leng hore di a etsahala, empa ya bohlokwa-hlokwa ke hore ke theole matshwafo.

Motho eo ke mo tsebang ile a nkelwa thepa ke motho e leng hore o nne nne a botsa hore na a ka ya kae ho yena? Ya ba motho eo o wa mo thusa, athe ke mo a neng a mo hanyapetsa. Jwale ha jwale di-rank-e ha di sa tshwana le pele, di bolokehile hona jwale hobane hona le batho ba shebileng hore na ho etsahala eng? Empa ho hlokahala hore re ele hloko re le batho.

Letsatsi la ka ke masisapelo feela. Baemedi ba ka mosebetsing ba nkwatetse hobane ha ba batle ho utlwisisa lebaka la ka la hore terene ha ya fihla. Mme ha se taba ya bona hore na ke fihla jwang mosebetsing? Jwale ke kwatetse batho ba terene.

Batho bana ba tseka bapalami, kapa yona line hobane hona le bakganni be leng hore bana le ditekesi tse ngata, mme ba nka boholo ba tjhelete. Jwale ena ke yona e bakang dintwa tsena tse o di bonang ditekesing.

Ditsha tse tsa difofane ke bona di lokile ha di le ditoropong tse itseng, hobane jwale tse ding tsa ditoropo di haufinyana hore o ka ya ka sefofane. Ho hlokahala bo ditekesi, kapa dibese, kapa yona terene. Ha ho hlokahale hore o bo so tsamaya moyeng jwale.

Re ao amohela mona moo rekiswang ditekete tsa maeto a malelele. Tekete ya ho tloha Kapa ho ya Johannesburg ke makgolo a mararo.

Ke nahana hore batho bana ba e-hailing di-tracker tsa bona di tlameha ho dula di le malalaalaotswe. Mme ho be le nthwena e bitswang surveillance ho dikoloi tsohle hore ba kgone ho tseba ha eba hona le se etsahalang ka mokganni. Le di-camera di a hlokahala ka hara dikoloi.

Bakganni ba di-taxi ha e sa le di-Uber le di-Bolt di fitlha, ba se ba lahlehelwa ke tjhelete e ngata hobane jwale batho ha ba sa ya renkeng ha ba hlokwa ho etsa maeto.

Ke fumana hore taba ena e tsitsipanya maikutlo ebile ya ferekana. Ke fetoha ke mohlakano wa bohlokwa. Jwale nna ke ne ke ka thabela hore ha nka fuwa tjhelete ya ka hobane jwale ha ke a fihla moo ke tlamehileng ho ya teng.

Maponesa ana a entse nthwena e bitswang roadblock, mme ba ile ba emisa ho batla licence le ho hlahloba koloi. Sena e la ba tshenyo ya nako hobane koloi e ne le maemong a hantle. Le bapalami baneng ke ba palamisitse, bane ba kwatile haholo.

Koloi ya poraefete e thusa haholo nakong tsa bosiu ha o hloka hore o ka nka maeto, haholoholo nakong e leng hore o na le tshohanyetso.

Ke le mopalami wa bese ya maeto a malelele. Ke kenya tletlebo ya hore ha re a bolokeha moo re emelang dibese tsa lona teng. Mme le maobane re netswe ke pula re emetse bese e yang Kapa. Re kene re le metsi te! Ka beseng.

Ke fumane hore ha ke tswa boemafofane, mokotlana oo e leng hore ke o nkile ha se wa ka. Mme ke ne ke kopa hore le etse ee dihlophiso tsa hore ke kgone hore ke fe motho eo mokotlana wa hae, le hore le nna ke thole thepa ya ka. Ke a leboha.

Pelaelo ya ka ke ha feela mokganni ke sa tsebe, kapa ke sa fuwa tsona dinomoro tsa motho ya nkisang. Ntle le moo, ke bona e le tsela e bobebe ebile e bolokehileng ya hore o ka phetha mabaka a hao, kapa wa tjhakela batho o baneng o batla ho ba etela.